Kubaluleke kakhulu ukwenza isiqinisekiso ngoba sezininzi kakhulu ngoku ezi nkampani, sekukho nezingekho semthethweni. Ufumanise uba umntu ubhatele iminyaka le xa sekufuneka encediwe ayisekho loo kampani leyo, imkile naloo mali. Abantu bakhona abasafumaneki.

Kufuneka uyicingile into yokutshintshwa kwamagama ngoba kungenzeka ukuba lo mntu ukuthengisela indlu asiyo yakhe okanye ufumanise uba ekuhambeni kwexesha nokuba indlu yeyakhe, ufumanise uba ekuhambeni kwexesha xa ungatshintshanga amagama umntu uyaphinda athi uyayifuna indlu yakhe.

Ndingamcacisela ukuba i-UIF ifana neinshorensi yokuthi xa uphelelwa ngumsebenzi ukwazi ufumana imali okwethutyana.

I-medical aid iyanceda ngoba awuzazi ukuba uzogula nini na, ukugula kufika nangaliphi na ixesha. Ngoku xa une-medical aid uyakwazi ukuthi uye kugqirha nanini na, awulindi ukuba makuphele inyanga ukuze ube nemali.

Ndingamxelela ukuba ibhanki endiyisebenzisayo ingcono kakhulu ngoba xa ukhupha imali kwiivenkile ezithengisa ukutya ayikutsaleli mali futhi ngenyanga yona ikutsalela imali kube kanye. Futhi kwaye uyakwazi ukuthi uthumelele umntu imali ngefowuni, uyakwazi futhi nokubhatala iiakhawunti zakho ngefowuni. Akudingekanga uba ude ukhwele uye edolophini.

Okwangoku noko oomasingcwabane bayafikeleleka, ababizi maxabiso aphezulu kakhulu.

Xa uthatha i-hospital plan ubhatalwa kusuku lwesithathu ulele esibhedlele. Usuku lokuqala nalesibini xa uphuma ulele iintsuku ezimbini esibhedlele awubhatalwa. Ubhatalwa ukusuka kusuku lwesithathu ukuya phambili.

I-inshorensi endinayo mna umasingcwabane wam noko uyafikeleleka kwaye ufake usapho lwam lonke ngemali ephantsi kwaye ufumana imali ekwazi ukuqhubela umngcwabo wonke uphelele.

Kule ntoba kukho izikem ezininzi ezifowunini ndicinga abantu boyika loo nto uba angathi efaka iphasiwedi yakho efowunini kanti kunomntu ohekhe ifowuni yakhe. Ndicinga zinto ezinjalo.

Kwaba luncedo kakhulu ngoba ndakwazi ukuthi ndithenge i-airtime ndikwazi ufowunela abantu boncedo lokuqala. Ndikwazi ukufowunela nabahlobo ukuze bakwazi ukundinceda.

Heyi, kule ntoba ndingena-insurance medical aid, andizazi neenkampani ze-medical aid uba zeziphi, zintoni amagama wazo. Ndicela ukuyidlala lena ndingayiphenduli.

Kungaba luncedo olukhulu kakhulu ngoba akuzundithatha xesha lide ukuba mandithenge i-airtime ngefowuni compare ukuba ndiye evenkileni. Evenkileni andizufika ndibe mnye phaa ndifike ndithenge ndibuye and futhi kwa i-distance endizoyihamba ukusuka endlini ukuya evenkileni izothatha ixesha. Ngoku ukuthenga i-airtime ngefowuni kuluncedo kakhulu.

I-pension fund yingxowamali yokuthi xa ufike kwiminyaka yokuba uthathe umhlalaphantsi ukwazi ukuba umane ufumana imali nyanga nanyanga.

Ndingabaxelela okokuba noko ndibuhlungu ndiva kabuhlungu xa kanti andizukwazi uba ndibethelwe imali. Kwaye ke kwangelo xesha ndiphinde ndivelana nabo ngoba yheyi, ndiyayazi ingxaki yokungabi namali.

Owu, ndingabaqhubeka umngcwabo wabo wonke uphelele, ufumane ikhaskethi umntu afumane imoto. Futhi ndingenza ukuba i-inshorensi yam ibe kukuthi umntu ufumana inkonzo leyo kusetyenzwe futhi afumane nemali futhi ngaphezulu ngokuba umngcwabo uyayidinga imali, uyayisebenzisa imali kakhulu.

Yho, andinalo ulwazi oluphangaleleyo ngee-interest rate nyhani . Hayi, andikwazi uwuphendula lona unombuzo.

Ndingamxelela ukuba kuhle kakhulu kanye ukuqala ngoku ndisemncinci ukuze ndithi ndiluphala ndibe sendinemali eninzi endiyityalileyo.

Owu, oomatshonisa! Ndingamcebisa uba oomatshonisa abekho rayithi, abangalunganga ngoba kwa i-interest yabo ayibhadlanga iyabaphaphazela, ibaleka phezulu. Akufani nokuthi mhlawumbi uyoboleka imali ebhankini.